Ho bohlokwa ho re le dlale di-game jwalo ka bana. Ka hobane tla ithuta tse ngata ka bophelo ka ho dlala di-game le bana ba bang. Empa tlamehile le hlokomele hore ho na le bana ba sa tsebeng ho bapala hantle. Ba nang le boikemisetso ba ho le lematsa ka phoso. Jwale di-game tse ding tlamehile ne le shebe hore di buisana le bo mang and-e ba le batla information e jwang. Ha tsa ba le botsa hore le dula kae kapa le dula le bo mang le ska di araba dipotso tseo ka bane ba ka tloha ba tla ba tlo utswa mo le dulang.

Ntho e ka thusa ka ho tlatsatlatsa dipapadi tsa mohaleng ke ho bua ka tsona haholo le bua ntho tse lokileng ka tsona ka hobane hase batho kaofela ba di tsebang. Hape o ka ba hantle ha o ka tla le di di-example tse ka fetolang menahano ya bona ka di-game tsa mohaleng.

Eya hwa kgonahala ho re o le moithuti wa sekolo se seng o tle sekolong sa rona hore o tlo ikwetlisa, ha feela sekolo se se tswile. Nakong ya rona ya sekolo ha wa tlameha ho kena o tlo tlo ikwetlisa le rona, empa ha sekolo se se tswile, ebe ba bang ba ya hae, o ka kena wa tla wa tlo ikwetlisa le rona.

Bothata ko re metseng ya rona ha e sale diketso tse ding di shebane di lebane le bashemane feela. O no se na batho ba ne ba ne ba hatela pele ho re banana le bona ba tle ba tlo kenela dibapadiso tse nana. bo na be ba na le dihlopha, mara nakong tsa hona jwale ho bonolo ka hobane ho na le tjhesehelo ya ho etsa dihlopha tsa banana.

Sebapadi sa bolo ya maoto seo kese ratang, ke Patrick Maswanganye. Patrick Maswanganye ke mo ratela hore ha e ka ba a nehelwa bo bolo. Le ka nako e a na tsamaile a ile mose a lo dlala Portugal a ba sa kgone ho kena dihlopheng tse moo, ha ka ba fela moya. O la kgutla a tla Africa a kgutlela Afrika Borwa a tla tlo bapala sehlopha sa Supersport. Ke moo club-pa dihlopha tse ding di la bonang bokgoni ba hae, a qetelletse a hapuwe ke Orlando Pirates.

Dipapadi di bohlokwa hara batjha ka hobane di ba fa monyetla wa hore ba ikwetlise, hape ka nako tse ding ho etsahala hore ba thole monyetla wa hore ba ba phele ka yona papadi eo. Jwale ha motse ona le batjha ba bangata, ba sebedisang dithethefatsi le jwala, ho bolela hore ha ba hole le ho etsa boshodu. Ka hobane bongata ba batho ba etsang boshodu le batho ba ba ba dithethefatsi le jwala. Jwale o pholose motse wa wa wa lona, netefatsa hore batjha ba na le mo ba ikwetlisang teng, ka ka dipapadi.

Ntho e nka e etsang ha ebe hole jwalo sekolong, ke ho buisana le se ba reng ke ke ke ke school governing body ka bokgutshwane SGB. SGB e mathisa e mathiswa ke batswadi ba baithuti ba sekolo seo, jwale ho tla ba molemong wa bona tje ka SGB ho re ba kopanye tjhelete ho thusa sekolo seo. Se be le dipapadi moo bana ba tla ithutang ho hongata ka tsona.